Metshameko e thusa bašwa go ithuta bokgoni jwa botshelo, jo bo botlhokwa. Ba ithuta go dirisana mmogo le ba bangwe, ba ithuta go itshokelana le go emelana le kgatelelo, le go nna le boitshwarelo le tlotlo. Fa ba palelwa mo papading, ba ithuta gore go palelwa ke karolo ya botshelo, mme ga go bolelele gore ke mafelelo. Go botlhokwa go leka gape le gape, le go se fele pelo. Dithuto tseno, di ka ba thusa mo sekolong, mo tirong le mo dikamanong le batho ba bangwe. Ha ba setse ba itse go dira le ba bangwe mo metshamekong, ba ka dira le ba bangwe sentle mo botshelong.

Go botlhokwa gore re dire tikologo e e sireletsegileng le e e tshegetsang, gore bašwa ba ikutlwe ba gololosegile go leka dilo tse di dišwa, go ithuta mo diphosong tsa bone le go gola. Fa ba ikutlwa ba sa katisiwa kgotsa ba sa boifi go senya fa ba dira diphoso, ba kgona go ithuta ka botshelo, go nna le boitshepo le go dira ditshwetso tse di molemo. Tikologo e entseng jalo, e ba fa kagiso ya mogopolo le tshegetso ya maikutlo. E ba thusang go godisa bokgoni le ditoro tsa bone.